Dumela, ke o letsetsa tjena hoba ke hloka thuso ya hao. Ke kopa o nhlalosetse mona. Ke na le tjhelete e loreng ke ka rata ho e boloka, ho e bolokehe ha ka, ke batla ho tseba hore ha ke e bolokile ho lona ho ka ba le lekana le lengata le nka le fumanang na. Ke kopa o nhlalosetse hore ha ke nka boloka hundred thousand ka e boloka for two years nka fumana bokae ka mora nako eo. Ke a leboha.

Dumela, ke kopa ho o etsa bonnete ba hore ha o na sekoloto le rona. Ke kopa o mphe mabitso a hao le ID number ya hao ke kgone ho o batlela system-eng ya rona hore ha o na sekoloto le shopo ya rona na. O kile wa nka sekoloto wa se patala, wa se qeta, mme e be o sa kwale account ya hao kapa o kile wa nka sekoloto, wa se se patale ke ka hoo o sa kgoneng ho nka sekoloto polekeng e nngwe? Ke kopa ho o letsetsa ka mora hora ha se ke fumane dipatlisiso tsena kaofela.

Ke kile ka lata tjhelete e leng hore ke romelletswe ke e mong wa motswalle wa ka. E itse ha ke fihla lebenkeleng leo, ka ema ntho e ka etsang metsotso e mehlano e be se ntse ke atamela ho ausi a tla nthusang. Ka mo neletsa dinomoro tse leshome tseo e leng hore o ne a di hloka ho nna, a di kenya motjhining, a be a mpha motjhini o mong wa hore ke kenya pin code eo ke romelletsweng ke motswalle wa ka ya sephiri. Ha ke qeta ho e kenya, e be ke fumana tjhelete ya ka. Tsela ena ya ho romela tjhelete e bolokehile hoba o fumana tjhelete ya hao ka botlalo. Pin code eo e tsebuwa ke wena le motho eo a o romelletsweng tjhelete.

Batho ba rekisang di-life insurance ba tlameha ho etsa dipatlisiso tsa bona hore oo o mo ngodisang insurance-ng eo o a tseba na. O dumetse na ka ID number ya hae, hore ho be le tshireletso bakeng sa motho eo a ngodiswang. Ha ho le jwalo, bonokwana bo ka fela ebile batho ba kekebe ba bolayana ka baka la inshorense. Tjhelete eo e tlabe e patetswe eo a ngodisang.

Moreki o tshwanetse ho ho ntlafatsa credit score ya hae ka hore a bule account e le engwe a e patale hantle ka nako ka botlalo hore credit score ya hae e phahame a kgone ho ba le menyetla ya ho bula di-account tse ding kapa ya ho etsa di-loan kapa le ya ho kgona ho reka koloi ka instalment.

Ke tla fana ka mabaka ana a hore ha bana ba ka ba se na le twenty one years ke hona ba ka fumanang ditjhelete tsa bona tse e leng hore ke ba sietse tsona lefatsheng lena. Ka lebaka la hore ke utlwisisa hore ba se ba hodile ba se ba utlwisisa tsa bophelo bona le tsa lefatsheng ka hoo ke kgolwa hore ba tla sebedisa tjhelete eo ke ba sietseng yona ka bohlale.

Malome, o tla tlameha ke ho ya South African Reserve Bank. Ho kgona ho ilo tjhentjha di-dollar-a tsena e be diranta tseo kgonang ho reka ka mona Afrika Borwa. Ha o fihla ko South African Reserve Bank ba tla kgona ho thusa.

Hore ho se be le tjhelete e ha o kenetse funeral cover, ba kgone ho o fa dijo, lekase, makoloi, ditente le ditulo. Hoba nakong ya hona tje batho ba se ntse ba bolayana ka baka la tjhelete.